Abantu bawela ngemikhiqizo yezempilo mbumbulu ngoba yizona ezitholakala zingabizi kakhulu. Lokho kwenza abantu bathenge izinto ezishibhile ngoba benganayo imali eyanele yokuthenga imikhiqizo yezempilo ebizayo, futhi abanayo imali eyanele yokuthi baye emtholampilo ukuze bezothola izinto zempilo ezingekho ezisemthethweni. Yingakho-ke behamba besebenzisa lezi ezingekho emthethweni kanti futhi zona ezidayisa kakhulu ey'ndaweni ey'semakhaya.

Ukuhlanganyela kwabalaphi bendabuko kanye nemitholampilo, clinic, kubaluleke ngokuthi kusiza ekuthenini ochwepheshe bathole iy'ndlela eziningi zokwakha amakhambi, bengasebenzisa indlela yesintu, beyihlanganise kanye nendlela yeyasemaklinikhi. Lokho kubasiza ekuthenini bakhiphe izinto zokulapha ezahlukahlukene, futhi ey'size abantu abaningi ngokwesintu kanye nasemakliniki kuhlanganisa izinto eziningi ukuze kuphume ikhambi elilodwa.

Kuyicebo elihle lelo kodwa uma kuwukuthi bazoqala behambe beyoyi-check-a le mithi yesiZulu ukuthi ngabe isezingeni yini lokulapha abantu nokuthi ingabe ayizodala yini izifo ezinye ezingavuka ekutheni ngoba bezobe besebenzisa leli khambi lendabuko. Kodwa kubalulekile ukuthi basebenzisane ndawonye kwezempilo kanye nakwi-traditional medicine.

Kungayicebo elihle yini ukuthi imitholampilo isebenzise imithi yendabuko, traditional medicine, ekulapheni iziguli? Chaza.

Ukuqinisekiswa ukuthi abantu bahlale emakhaya futhi bazigcina bevikelekile, uma bephuma bafake ama-face mask, azokwenza ukuthi bangatheleleki ngegciwane. Kodwa nje into ebingasiza kakhulu ukuthi bahlale emakhaya bengabi wuvanzi ngaphandle, lokho kuzokwenza ukuthi batheleleke ngalesifo.

Ezikoleni ey'semakhaya abantu abajwayele ukuzinaka kakhulu. So, esikoleni ngasinye kungasiza ngokuthi lapho kubonwa khona ukuthi kunemfundi ophila nokukhubazeka, kubekwe uthisha owazi kangcono ngale sifo lesi. Uma kuwukuthi kufanele basebenzise ulimi lwezandla kubekwe uthisha ozokwazi ukufundisa abafundi ngolimi lwezandla, noma nje ulimi lwezandla lufakwe njengesinye sezifundo ezibalulekile ukuthi abantwana basifunde. Lokho kungasiza ekuthenini abantu bazi iy'ndlela eziningi zokukhuluma kanye nalabo abangakwazi ukukhuluma.

Kufanele ukuthi abantu besilisa bafundiseke kabanzi ngokubaluleka kokusoka, ukuthi akwenzelwa nje ekuthenini uzivikela ekuthelelekeni ngesifo se-HIV, kodwa kuyokusiza ekuthenini nawe uhlezi uklini, uvikelekile ezifweni ezithelelana ngokocansi. Kubaluleke kakhulu ukuthi usoke.

Abantu abaningi, ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya abafundisekile kahle nge-TB. Abantu abaningi bazitshele ukuthi uma ngabe uphethwe i-TB kusho ukuthi usuzophathwa igciwane lesandulela ngculaza, okuwukuthi lokho akulona iqiniso. Ngingamnakekela ngokuthi ngimgqugquzele ukuthi athathe amaphilisi akhe e-TB, awathathe ngesikhathi kuze kufike isikhathi la akalelwe khona udokotela ukuthi awayeke, ngoba amaphilisi e-TB akufanele uwathathe uphinde uwayeke, lokho kungadala ukuthi ugcine usuphethwe i-TB engasalapheki. Ngingaphinde ngimise kuma-counselling uma kuwukuthi khona la engingaboni kahle khona.

Abantu abaphila ngokukhubazeka kungafanele ukuthi bavulelwe indawo yabo, la bazokwazi ukufunda khona, la bazokwazi ukuziqonda khona ukuthi baphila nasiphi isimo, futhi bezokwazi ukufunda, ukufundela izinto abafuna ukuba yizo, ngoba uma ukhula ngokukhubazeka akusho ukuthi sekuphelile ngempilo yakho. Uhulumeni kungafanele abanikeze uxhaso, la bazokwazi ukuthi bazizwe bekhululekile khona, laba lapho abazofunda khona, futhi bathole nemadlana encane yokuziphilisa. Amasonto angabsiza ngokuthi ebakhulekele ekuthenini bengagcini sebecabanga izinto ezingekho right?

Izinzuzo ozitholayo uma usebenzisa, uhlanganisa ikhambi lesintu kanye nemithi yesimanje ukuthi uthola imithi elaphayo, elapha ngokwesiZulu kanye ngokwesintu. Kunabantu la, kunabantu abangavumeleki inkonzo yabo ukuthi baye emtholampilo. Ngemithi yesintu, lokho kungabasiza kakhulu ukuthi balaphe leso sifo leso esibaphethe. Kanti kunabantu abangavumelekile ukuthi basebenzise imithi yesiZulu. So, uma kuhlanganiswa imithi yesiZulu kanye nemithi yesimanje, kungasiza kakhulu labo bantu labo ukuthi bangazizwa beseli ngaphandle, bangawukuthi basebenzise nabo eyabo indlela yokuthi baphile bengatheleleki ngezifo kalula.

Lo owesifazane kufanele ahambe ayozama ukuthola imali yesibonelelo sikahulumeni, u-three fifty, ukuze ezokwazi ukuzinakekela kahle.

Imishanguzo yesandulela ngculaza, imishanguzo edliwa yilaba abasuke sebethelelekile ngalesi sifo, sibasiza, ibasiza ekuthenini bangaqhubeki nokugula, isifo sihlale sibhusta, ama-ARVs abhusta amasosha omzimba ukuze ungahlaselwa ukugula, uhlale uwumqemane.

Umndeni ungamsiza ngokuthi umtholele umuntu ozomsiza, umuntu ozohlala naye eduzane, axoxe naye nokuthi uhlale umfonela ngaso sonke isikhathi ukuze angazozizwa enomzwangedwa, nokuthi singamthatha simvakashise ey'khathini ey'ningi ukuze ezizwe ehlanganyele nabanye abantu.

Mngani, kubalulekile ukuthatha imishanguzo yakho ye-depression ukuze uzizwe ungakhathazekile. Ungabi namahloni ngendlela ozizwa ngayo, ayiqali ngawe ukuba ne-depression. Bonke abantu abaningi baphila ngayo i-depression, ungabi namahloni.

Izinhlelo zokuhlela imindeni kubantu abasha ezibalungele zingenziwa ngokuthi wonke umuntu ongakakulungeli ukuba nomndeni ahlolwe, aphinde futhi ajovwe ukuthi angatholi umndeni esasemncane nesikhathi singakamlungeli.

Isangoma silapha ngokuthi sifuna imali kuphela, asikukhathalele wena. Umngani ngingamluleka ngokuthi ahambe aye emtholampilo ayothola ukulashwa ngokuphelele, ayohlolwa nokuthi ngabe yini imbangela yaleli khanda elihlezi limphethe. Uma kuwukuthi khona abakutholayo ukuze ezokwazi ukudla leyo treatment abazobe bamnike yona.

Ngake ngayiphuza imbiza, ngangiphethwe yesilumo. Yebo, yangisiza. Isikhathi esiningi emakhaya uma uphethwe isilumo uye uphuze izinto ezakhiwe ngesiZulu, izinto zesintu, akujwayelekile ukuthi usebenzise amaphilisi.

Yebo, ukhona. Izinyanga yilabantu laba abalaphayo ngokwendabuko, abasiza abantu ey'nkingeni ezahlukene bese kuthi abathakathi yilaba ababulala abantu, noma abaloya abantu, abavala iy'nhlanhla zabantu, yilaba abangafuni ukubona izinto izinto ezinhle eziza kubantu.

Anginalo ulwazi oluphelele ngendlela iy'guli ey'iphathwa ngazo ey'ndaweni zikahulumeni kodwa engingasho ukusho nje ukuthi iy'ndawo zikahulumeni ney'ndawo lezi ezi-private, kufanele ba-treat-e iziguli ngendlela ey'fanayo. Ngoba ey'ndaweni lezi ey'-private, iziguli zakhona zithola i-treatment-i edlula lezi zikahulumeni. Abasebenzi bakahulumeni abazi-treat-i ngendlela elungile iziguli uma kuwukuthi azikhokhile.

Abantu abakhula nokukhubazeka kufanele be-check-we, behlolwe kuqala ukuthi ngabe bakulungele yini ukuthi bakhe imindeni, ngabe basesimweni esi-right yini ukuthi bakhulise abantwana, ngoba kwesinye isikhathi abantwana bakhula ku-environment engekho-right ngenxa yokuthi abazali baphila nesifo sokukhubazeka.

Abantu besifazane kufanele basebenzise indlela esemthwethweni yokuvikela ukuzala, bangaya emtholampilo, basebenzise amaphilisi, noma imijovo. Ziningi iy'ndlela zokuvikela inzalo ongazithola iklinikhi ngaphandle kokusebenzisa izinto zendabuko, ngoba imithi yendabuko ingagcina isigulisa, ivala nenzalo nokuthi nje ingagcina isilimaza impilo yakho ngoba ayihloliwe ngokuphelele.

Uma abantu besilisa bengabamba iqhaza ekuhleleni imindeni, lokho kungasiza ukuthi nabantu besifazane abaningi bangazitholi sebethola abantwana abangabalindele nokuthi ungazitholi usukhulisa umntwana obungamdingi. So, kufanele ukuthi bonke abantu bahlele, ngabe owesifazane noma owesilisa, uma ngabe uzizwa ukuthi awukakabi sesimweni sokuthi ube nomndeni nokuthi uthole abantwana kufanele uyohlela, kungabi umthwalo womuntu wesifazane kuphela.

Uma abelaphi bendabuko kanye nemitholampilo bengasebenzisana ndawonye iziguli zingasizakala ngokuthi angeke zize zizithole siziphuza imithi yendabuko engekho emthethweni, engahloliwe kahle, lokho kungadala ukuthi sebeyagula. So, kungabasiza ngokuthi ungaphuza imithi yakho ngenjabulo wazi ukuthi ihloliwe futhi isemthethweni.

Bengathuthukiswa ngokuthi benze uhlelo lapho abazobe bekhuluma khona ngezempilo, lapho abazobe belithula, kungaba kwimisakazo elalelwa kakhulu noma komabonakude ababukwa kakhulu. Bangahlela isikhathi esithize sokuthi bazothula lolu hlelo ukuze wonke umuntu azokwazi ukuba yingxenye yalo, noma une-smartphone noma kungabe awunaso, noma ngabe usemakhaya, noma awukho emakhaya. Kube nesikhathi esihleliwe sokukhuluma ngaloludaba.